Nka berekisa mogala wa letheka go leletsa ba kwa maokelong ba kwa ditleliniking go botsisa gore di-ARV di tloba 'tsatsi leng available fa stock-o se tlile ebile nka botsa tsala ya me gore re tsamaye ro tlhola maokelo a mangwe le ditleliniki tse dinngwe mme re ka ba lesego ra fumana tsona di na le di ARV.

Ee, go tlhokega mananeo ebile puso e ka dira mananeo a go tshwana le go fa ditshebeletso tsa thulaganyo ya malapa mahala go thusa batho ka go ka thusa go lefa di tshebeletso, go aga ditleliniki tse di fanang ka ditshebeletso tsa thulaganyo ya lelapa le go ruta batho ka thulaganyo ya lelapa le kgolo ya ditshwanelo tsa bone.

Ee, dipilisi tsa okobatsa HIV, di-ARV di ka go bakela malwetse a mangwe jaaka go opa ke tlhogo, go sokola go robala, go phela o tlhatsa ebile le go fetola dijo fa tse di sa go natefele.

Go tshepana le go dirisana le baagi fa tshwanetse go kopana le dikgosi le baagi ba setšhaba, go bafa tlhokomelo ya tshiamo e setšhaba go fitlhela batho ba ba sa kgoneng go bona tlhokomelo ya ebile go itsise ka tshiamo ka ditshebeletso le melao.

Ke fitlhile fano sepetlele mo mesong ebile gona jaanong ke maitseboa ga ise ke kry-e le thuso le ebe, ke ka ntlha ya gore ke lemogile gore fano dipetlele tsa lona batho ga ba le bereke sentle go a bonagala gore go tlhokega batho fana sepetlele ebile ka fa balwetse e le ba bantsi ga nke tle re kry-a thuso ka bonako so be ke kopa boeteleding ba sepetlele gore tsweetswe kopa o bue le ba bagolo gore le kgone go kry-a batho fano sepetlele gore le rona re kgone go kry-a thuso.

Didiriswa tsa generic di bitsa madi a kwa tlase, di na le boleng jwa tshiamo, di ka thusa batho ba ba sa kgoneng go reka didiriswa tsa tsa leina ebile go reka didiriswa tsa generic go ka boloka madi ebile le go madi go ya kwa go dingwe dingongoro.

Ee, ke a dumela meletlo ya setso e ka thusa batho ka go kgona go tshela masetlapelo, go tlotla setso le botshelo jwa pele, go kgona go ithusa le go kgona go tshela ebile gape meletlo ya setso e kopanya lelapa le go dira kagiso mo lelapeng.

Mekgwa e e akaretsang e ka thusa go fitlhela badiri ba ba nang le bogole, maemo a a tlwaelegileng a ka thusa badiri go kgotsofala, go tlotla le go akaretsa badiri ba ba farologaneng.

Di ka rulagangwa ka go tlhokego ya setšhaba le go rulaganya ditirelo go fa ditirelo tse di go ya ka tlhokego ya setšhaba, go fa tlhokomelo ya tshiamo le go tlotla setso sa setšhaba ebile le go fitlhela ditleliniki go ya kwa ga setšhaba le go dira gore di kgone go fitlhelelwa.

Gore ke bone thuso nka batla go bua le mookamedi wa tleliniki ka taba e gore ke bothata bo ke nang le bona fa ke palelwa ke go kry-a dipilisi tsame ebile nka batla gape le thuso ya moomedi wa balwetsi ebile nkaya gape le go batla thuso ka go ya kwa tleliniking tse dingwe.

Nka rulaganya diketsagalo tsa setšhaba fano fa re tlabe re bontsha banna gore go botoka go bua ntle le gore o tswalele mathata a o nang le ona ka fa gare ka gore fa o etsa jalo o tlile go iphitlhela o le mo kotsing ebile gape o dira dilo tse di sa siamang ka ntlha ya gore dilo tse o tlabeng o di tswaleletse ka mo gare tlabe e le tsona tse di etsang gore o rile jalo, fela wa bontsha gore go bua ebile le go batla thuso go botoka ka gore seo se etsa gore botshelo ba go bo be bonolo ebile e be bo atlege.

Kgang ya gore banna ba rupa e bonagala e le sengwe se se siameng ebile se bolokegileng ka gore fa ba rupa ba netefatsa gore malwetse a le mantsi a gore a ba tshware ebile ba tlhompha setso sa bone ka fa banna bangwe ba tshwanetse go ya kwa thabeng ba rupa ebile e le tshupo go ya ka setso gore ge ba boa ke banna tota.

Ee, ke bona di-ambulance di na le thuso mo balwetsing ba rona ka gore fa mongwe a lwala ebile a sena koloi gore e mo isa bookelong re founela yona ambulance gore e tle e mo ebile emise bookelong so ntlha ya gore fane o founa o seke wa kry-a ambulance e ka ntlha ya gore batho ba le bantsi ba berekisa mogala ya latlhege ebile o kry-a ba le mo kotsing fano ebile e dira gore di seke be gore le be teng di-ambulance ke gore wa kry-a di le mo dikotsing so eo e batla gore puso ya rona e etse madi gore ba oketse di-ambulance gore batho ba kgone go kry-a thuso.

Ditirelo tsa boitekanelo tse di neelwang bagodi mo setšhabeng sa kwa rona ke tlhokomelo ya boitekanelo ya kwa gae, botsamaisi jwa tlhokomelo ya batsofe, taolo ya bolwetsi jo bo sa foleng, ditirelo tsa pholo ya tlhaloganyo, dipalangwa go ya kwa dipetlele tsa kalafi, ditlhatlhobo le ditshekatsheko tsa boitekanelo.

Gore batsofe ba tshwanetse go tlhokomelwa ke lelapa kgotsa ba romelwe kwa mafelong a go tlhokomelwang batsofe, e na o di farologaneng di le dintsi, ke tla simolola ka tlhokomelo ya lelapa. Maloko a lelapa a ka neela ka lerato, botsalano le tshegetso ya maikutlo. Maloko a lelapa ka dira gore tlhokomelo e tsamaisang le ditlhokego tse di rileng tsa motho le dilo tse a di ratang. Fa mafelo a tlhokomelo ya bogodi ona, mafelo a thusa ka gore ba na le badiri ba baitsanape ba kalafi ba ba Ka tlhokomelang bagodi ka tsela e e kgethegileng. Mafelo a tlhokomelo ya bagodi a na le ka ditšhono tsa tirisanommogo ya loago le ba lebane se se ka thusang go lwantsha.

Di tlhakanelo tsa mabapi le tlhokomelo ya bogodi ya tshwana mo dikarolong tse di farologaneng tsa lefatshe, ke ka moo di tlhakanelo le di farologana le mo go bonwa mo teng fa tse dingwe tse bagolo tshwanetse ba tlhomphiwa ebile bagolo tshwanetse ba fiwe lerato ba malapa a mangwe ebilane bona ba solofetsa go nna le bagolo ba bone ebile ba ba tlhokomela fela fa ba bangwe malapa ba tlogela ditso tsa bona ba ba isa kwa mafelong a tlhokomelo ba feel-a o ka re ke merwalo ya bone.